Ditlamelwana tsa pholo tse e leng goreng ditlamelwa bagodi mo tikologong ya me ke e kwa toropong, mme ga e se gore e thusiwa ke puso ke e e ikemetseng mo e leng gore bagodi ba duedisiwa madi a kanang ka makgolo a le marataro ka kgwedi go ka ba tlhokomela.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi, lebaka e le gore mo malapeng a ga go batho ba le ba ntsi ba ba nang le nako ya go ka tlhokomela bagodi. Mme ka nako eo batho ba dira botlhe ka ntlo go sena ope yo o ka salang le mogolo go ka motlhokomela.

Go ya ka setso batho ba lebeletse gore mogodi o tshwanetse gore a tlhapisiwe, mme ga e se boammaaruri ka nnete gape batho ba lebeletse gore bagodi ga ba kgone go itirela sepe jaaka masea mme go se jalo.

Mekgwa ya setso e re lekanyetsa go le gontsi ka go ka tlhokomela batsofe, mme mo e leng goreng go na le dilo tse dingwe tse di dirang golang kwa thoko mo botshelong jwa rona batjha. Ka jalo motho o tshwanetse gore a lebelele ka fa le ka fa.

Lelapa mo go tlameleng batsofe le thusa ka tlhokomelo, mme setšhaba sone se thusa ka go dira botsalano magareng ga batsofe mme tlhokomelo ya teng e kgolo go feta ya mo lelapeng. Go ya ka ditso di a farologana thata, ka gonne mo setsong seno batsofe ba isiwa kwa ntlong ya ditlhokomelo tsa batsofe mo setsong se sengwe batsofe ga ba tshwanela go dira dilo tseo mme ba tlhokomelwa ke lelapa le setšhaba.

Mo tikologong ya me ditirelo tse di tlamelwang bagodi di kwa toropong, mme ke lefelo le le nngwe fela e le . Mme ka jalo ga e se lefapha le le ka fa tlase ga puso ke la poraefete bagodi ba e duelela gore ba kgone go tlhokomelwa koo.

Mo lefelong le ke nnang mo go lona go na le ditirelo tse di tlhokomelang bagodi e le . Mme ditirelo tsa bona ke go tlhokomela bagodi, go ba tlhapisia, go ba jesa le go ba isa kwa mafapheng a pholo. Mme ditirelo tsa bona di a duelwa kgwedi le kgwedi e le makgolo a le marataro.

Thulaganyo ya jaanong ya go tlhokomela batsofe ga e se e e siameng ka gonne ga ba ba fe ditirelo tse di lekaneng go ka ba tokafaletsa matshelo ba botlhe. E ka tokafadiwa ka go isa tshedimosetso mo bašweng gore bagolo ko lelapeng ba ka tlhokomelwa sentle jang, mme ba tlhoka dijo tse feng gore mebele ya bona e dule e itekanetse.

Pension e ya puso yago tlhokomela batsofe e ama boleng jwa matshelo a bone thata, ka gonne ga ba sa tlhole ba kgona go ka dira gore ba nne le letseno la go ka itshegeletse ka go reka dilo tsa letsatsi le letsatsi, mme e thusa ba ba dikobo di magetleng thata.

Go dira kopo ya go bona pension-e ya go tlhokomela batsofe le go e amogela ke go ya go nna le lekwaloitshupo, selo sa pele ke go nna le lekwaloitshupo mme o ye kwa bankeng o ye go dira karata ya banka morago ga moo o ya kwa dikantorong tsa SASSA, mme o ye go ba tlhalosetsa gore o tlile go dira kopo ya go bona pension-e ya go tlhokomela batsofe.

Pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe e ama morwalo wa madi mo ba lelapa le batlhokomedi thata ka gonne e setse e le dikete di le pedi, ka jalo mme ba ka e dirisetsa go ka thusa go reka dijo e salang ba fa mogolo gore a kgone go itirela ka go ithekela ditlhare le diaparo tsa gore a kgone go nna a itekanetse.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e a na le dingwaga di le masome a marataro le botlhano, mme ba bo mme ba simolola go amogela madi ao ba na le dingwaga di le masome a le marataro. Ke akanya gore ke ka ntlha ya dingwaga tseo tse di tlhophilweng ka gore ga ba kgone go dira, gore ba ka nna le letseno go tlhophilweng dingwaga tseo gore ba kgone go amogela pension-e.

Selo se se ka diriwang ke puso gore ditirelo tsa pholo di fitlhe kwa magaeng, ke gore gonne le ditleliniki tse e leng goreng di kgona go tsamaya di fitlhelele mafelo a a kgakala le ditoropo le metsesetoropo, mme se se ka diriwang gape ke gore go nne le dibese tse di yang go tsaya bakodi kwa mafelong ao mme di ba ise kwa mafelong a gaufi le mafapha a pholo.

Se se ka diriwang ke puso gore bagodi ba kgone go fitlhelela kwa dipetlele ke go ka thapa dibese tse di ka tsamayang mo mafelong a metseselegae di tsaya bakodi, mme di ba fitlhisa kwa mafapheng a pholo ka nako gore ba kgone go bona thuso.

Nnyaa mo lefelong le ke dulang mo go lone gore ke bone ditlamelo tsa pholo ga go kgakala, mme ditirelo tsa bona ga di potlako e le jalo ka gonne go dula go le batho ba le bantsi.

Ee, go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhe le mo mekhukhung, ka gonne bagolo ba nna ba le bantsi ka fa mekhukhung ba ba tlhokang ditirelo tsa lefapha la pholo. Gape go na le batho ba ba ka fa mekhukhung ba ba sa kgoneng go tsamaela kgakala ka ditirelo tsa lefapha la pholo di le sekgala nyana le fo mekhukhu e leng teng.

Malwetse a o bonang kalafi ya ona kwa tleliniking a tshwana le flue a tshwana le malwetsi a mafatlha jaaka tuberculosis kgotsa TB a e leng goreng o ka fitlhela kalafi ya teng kwa tleliniking, a tshwana le malwetsi a dinko jaaka di-sinus kgotsa fa o rurugile mo mmeleng go na le maladu.